Loko ndzo kuma nkateko wo ya etikweni rin'wana hi xihahampfhuka, ndzi nga ya eJapan hikuva hanyelo ra vona ri le ka xiyimo xa le henhla ngopfu. Lahaya ku hava makhamba ya ku loko u famba navusiku ma ta teka swilo swa wena swo fana na foyini, na swin'wana. Ivi naswona futhi loko ku hisa swinene, ku na tindhawu leti u kotaka ku yima kona u beriwa hi moya wo titimela. Hanyelo ra vona ra ndzi tsakisa, va na vumunhu swinene etikweni leriya. Naswona swilo swo tala kumbe thekinoloji yi le ka xiyimo xa le henhla ngopfu, ndzi navela ku ya ti vonela hi matihlo ya mina.

Loko mfumo wo kunguhata ku aka rivala ra swihahampfhuka hi laha emugangeni wa hina, Ku nga ve nkateko ngopfu hikuva hi ta vuyeriwa hi mitirho. Lava va xavisaka kumbe va nga na mabindzu ya swakudya na ndhawu yo etlela, va ta ve va ri na vanhu vo tala lava yaka eka vona hikuva ku ta vanhu va va kusuka ematikweni mambe, va ta fikela laha mugangeni wa hina. Ivi va ta lava ndhawu yo tshama kona, na swakudya, na ku fambisiwa. Lava va nga na timovha, vachayeri va timovha na vona va nga vuyeriwa hi ntirho swinene. Hikuva vanhu va ta lava ku fambisiwa hi timovha ta vona.

Xo sungula ndzi nga n'wi vutisa ku i yini xi nga n'wi hlohlotela ku a lava ku chayela swihahampfhuka? Nakona hi tihi hi wahi mabindzu lawa ma nga n'wi pfuna ku a humelerisa norho wa yena. kumbe vanhu lava va nga n'wi pfuna? Xin'wana i ku, wa swi tsakela ku tshama a ri kule na va ndyangu wa yena na? I titwa njhani, hikuva loko u fambisa xihahampfhuka wa famba emasiku ma mbirhi kumbe ma nharhu u va u nga ri kona ekaya, se ndzi nga n'wi vutisa ku u titwa njhani hi swona sweswo na? Swa n'wi tsakisa naswona i yini leswi n'wi endlaka ku a nga tshiki a lava ntirho lowu wu nga ta va wu ri kusuhi na le kaya, laha a tshamaka kona?

Mina a ndzi se tshama ndzi ya erivaleni ra swihahampfhuka, kambe ndza navela. Naswona hi miehleketo ya mina, ndzi ehleketa ku ku nga va ku ri ndhawu leyikulu swinene. Yo tshama yi basile naswona yi na pongonyana masiku man'wana hikuva yi yi na vanhu vo tala lava va fambaka, van'wani vo vuya. Naswona loko xihahampfhuka xi suka ndzi ehleketa ku xi nga endleka ku xi na pongonyana loko xa ha suka. Kambe ndzi ehleketa ku yi nga vekiwa ri ndhawu yo saseka swinene. Ndzi ni nga loko ndzo fika ndzi nga titwa ndzi ri ntsongo swinene, hikuva ndzi u ta kuma ku ku na swikarini leswikulu.

Xo sungula ndzi nga famba na riqingho ra mina ri tele ri chajiwile, ivi ri ri na switori leswi ndzi nga ta swi langutisaka. Ivi ndzi nga famba na buku kumbe bible leyi ndzi nga ta yi hlayaka endleleni, naswona ndzi nga famba ndzi nga tlelanga kahle leswaku loko xihahampfhuka xa ha ri eku fambeni, ndzi tlela ndzi wisa. Ku laha ndzi ya ka kona ndzi nga fiki ndzi karhele. Naswona swi ta ndzi pfuna ku ndzi fambisa nkarhi loko ndza ha tshamile kwale ndzeni ka xihahampfhuka.

Ku tlakuka ka mali yo khandziya swi va khumba hi ndlela yo biha kumbe yo vava vakhandziyi va mabazi mathekisi hikuva minkarhi yin'wana loko u ta kuma ku munhu hi yena ntsena a tirhaka ekaya a ku na wun'wana loyi a n'wi pfunaka se loko ku ri yena a a a xavaka e xinkwa ekaya loko a i ku mali ya mathekisi na mabazi yi ya ehenhla a nga ha koti ku a a xava swakudya leswi a swi xava khale vana va pfumala swimbalo sweswo swi endla ku van'wana va tshika mintirho hi ku lexi va xi tirhelaka a va ha xi voni va va va tirhela mali yo khandziya swa va vava swinene.

Leswi swi nga hi khumba hi ndlela yo biha swinene hi ku a ku hava movha la kaya naswona loko vo khwerisa mali yo khandziya bazi kumbe thekisi sweswo swi vula ku nxavo wa swakudya swa la kaya wu ta fanele ku wu yehla wu nga ha fani na khale naswona loko munhu a ya edorobeni u ta fanele ku a a xava hinkwaswo swilo a swa ha fanelanga ku a tlangela ku khandziya a ya edorobeni loko swo endleka u nga swi tivi u nga famba u nga vuya hi milenge kumbe u nga tikuma se u kombela vanhu ku va ku tatisela mali hi ku u va u nga swi tivangi kumbe u nga ti lulamiselanga ku u nga u nga hi mali.

Xivangelo xa ku mali leyi ya ku khandziya mabazi kumbe mathekisi yi tlakuka hi loko mfumo wu tlakusile mali ya diesel na petrol leswi a nga mafurha lawa movha yi fambaka hi wona loko swi tlakuka swi endla ku vachayeri na vona va tlakusa mali leyi ku va nga tirheli ku xava e mafurha ya movha ya nga diesel na petrol ntsena kambe va va na lexi va xi vekaka etafuleni xin'wana i hi loko ku tlakuke mali ya swakudya na mali ya ti-tollgate sweswo swi endla ku vachayeri va va fanele ku va khupukisa mali kumbe va tlakukisa mali.

kona a ku laha mina ndzi tshamaku kona a ku na a swi kona leswaku loko u ri mudyuhari kumbe u ri n'wana lontsongo va va va ku hakerisa mali yintsanani sweswo a va swi endli leswi va swi endlaka i ku n'wana ri ntsongo swinene a nga hakeli handle ka swona hinkwerhu hi hakela mali yo fana sweswo va kombisa ku a va na xihlawuhlawu xa vumbirhi i ku na vona vachayeri va le ntirhweni vatirhela vana va vona loko hina ho ti ehleketelela hina ntsena kumbe vona vo tirha hi mbilu sweswo swi nge maki va nge humeleli hambi swona ku ri ku ku nga va mhaka ya kahle ku vadyuhari va hunguleriwa mali kambe a swi kona a va se tshama ndzi va twa va ku va burisana hi swona sweswo.

Mina loko ndzo hlangana na mudyondzisi wa wa mudende ndzi nga n'wi pfuna hi ku xa mundzuku a hi xi tivi se ndzi nga n'wi pfuna ku na mina mundzuku ndzi ta pfuneka hikuva swi nga endla ku mali yi le khadini a nge swi koti ku a yi a yi humesa kumbe ku na xiphiqo xa le ndlwini lexi xi nga n'wi boha ku a humesa mali ivi a pfumala mali yo tlhelela ndzhaku kaya kumbe a ya entirhweni xin'wana i ku vanhu va rivala e makhadi ya vona emakaya kumbe nga ve ku ku a ku kumane na makhamba ya n'wi tekela se a sala na yoleyi a nga na yona vumunhu a byi boli na mina mundzuku ndzi nga tala ndzi nga lava ku pfuniwa hi van'wani se ndzi nga n'wi pfuna.

Xo sungula xivangelo lexi endlaka ku ku va na vu kokela endzhaku i ku se vana vo tala kumbe vanhu vo tala va hava vudyondzeki vo aka swihahampfhuka naswona se ku pfumala vanhu kumbe ku na nhlayo yintsanana ya vanhu lava va kotaka ku chayela swihahampfhuka naswona futhi swin'wana leswi endlaka ku ku va na ku kokela endzhaku ku fambisa mpfhuka i maxelo ya hina ya laha Afrika-Dzonga hi ku sweswi ku nga hisa ku nga ri khale ku na xidzedze lexikulu swinene naswona swa tika nyana ku vanhu va fambisa e swihahampfhuka loko swiritano ku ri na xidzedze.

E-e ndzi swi vona i nga ri mhaka ya kahle kumbe i nga ri swilo swa kahle ku vakhandziyi va tlakuseriwa mali yo khandziya lembe na lembe xo sungula i ku mali ya muholo yona a yi yi henhla lembe na lembe naswona swakudya naswona se swi khandziyile mali ya kona yi le henhla a ya ha vuli hi gezi gezi na yona u kuma gezi ya yitsanani hi mali ya le henhla se loko va tlhela va vatirhi va dlayiwa hala ka ku hakela mali yo khandziya va ya emitirhweni sweswo swi vula ku van'wana va ta tshika e mintirho va nga ha yi emintirhweni hikuva swi fana na ku va to ve va tirhela eku khandziya hi ku loko lembe leri i ri twenty rhandi swi ngo lembe leri taka i thirty rhandi ku nga ri khale va ta va khandziya hi hundred rhandi.

Hi mavonelo ya mina ku fanele ku thoriwa lava va nga vakulu ku va tirha e ntirho lowu hikuva xo sungula va tele ngopfu vanhu va nga lo tshama emakaya va nga tsakelaka ku endla ntirho wo fana na lowu wo pfuna vana ku va khandziya ku va tsemakanya va tsemakanya e mapatu xa vumbirhi i ku vana lava pfunaka vana van'wana ku tsemakanya patu sweswo a ndzi swi vona i ri mhaka ya kahle kambe a yi kahle hi ku vana lava na vona va ha ri vatsongo swi nga endleka ku minkarhi yin'wani va fanele ku va va va ri exikolweni kumbe va fanele ku va va ri karhi va ri ku tilulamiseni ku ya tlanga e sports kumbe ku tsutsuma kambe va le ku tirheni eka ntirho lowu nga endliwaka hi vanhu lavakulu.

Xo sungula mbilu ya mina yi nga vava swinene xa vumbirhi yi ta vekiwa ku komba ku la Afrika-Dzonga a ya a ri na vuhlayiseki bya xiyimo xa le henhla hi ku munhu a humula nyana ku ta ve a yiveriwe xikanyakanya sweswo a hi mhaka ya kahle xa vumbirhi ndzi nga lava vanhu lava va faneleke ku va ku va vona va nga va varindzi kumbe varindzi va ndhawu leyi ndzi nga ta va ndzi wise ka yona loko ndhawu leyi yi nga ri na varindzi ndzi ta kombela ku vona tikhamera loko yi nga ri na tikhamera ndzi ta lava ku ya e police station ndzi vika e mhangu leyi eka maphorisa ndzi ri na ku tshemba ku va ta teka e mhaka ya mina va yi tekela enhlokweni.

Xo sungula lexi ndzi nga xi endlaka i ku tiyisisa ku laha ndzi fambaka kona wu kona mfungho lowu pfumelelaka ku vanhu va famba kona a ndzi nge fambi laha ku nga na mfungho wo lowu kombaka ku vanhu a va pfumeleliwangi ku va famba kona xin'wana i ku etindhawini to fana na ti-free way kumbe free way a ndzi nge fambi kona na ti-bridge la movha yi tsutsumaka kona xin'wana lexi ndzi nga xi endlaka i ku ndzi langutana na movha hi nga fulerhelani mina na movha ndzi fanele ku ndzi languta loko movha yi ta hi le vupeladyambu ndzi fanele ku ndzi languta kona hayi ku movha loko yi ya impela dyambu na mina ndzi va ndzi ya kona hi ku sweswo swi kombisa ku ku na makhombo ya le henhla ya ku movha ndzi nge yi voni loko yi ta hi le ndzhaku yi nga ndzi tlumba ndzi ve ndzi lovela kwalano.